Hi ku ya hi ndhavuko wa vatsonga vavanuna hi vona lava va fanekele va tisa ku va vona leswaku e ndyangu wa vona wu famba kahle va fanekele va vanhu lava kotaku ku tisa e mali endyangwini wo xavaxava swakudya na swin'wana na swin'wanyana hi vona hi nga ku i vahloti va le mindyangwini.

I khale ndzi yimile laha exitichini xa mabazi kambe a ku na bazi leri fikaka naswona leswi endla leswaku phela yi tiawara se ndzi yimile va ri e mabazi ya xota hi leswi endlaka ku mabazi ya hlwela ku fika kambe mi nga vileli ndzi ta fika endzaku ka nkarhi loko bazi ra masungulo ri fika ndzi ta khandziya rona mi nga ndzi heleli mbilu ndzi ta fika.

Ndzi nga n'wi tivisa leswaku vakokwana wa yena va tshama na hina hikuva swi endla leswaku va nga tshami va ri wexe va nga hlangani na ku tikeriwa loko va tshama va ri wexe va nga vi na xivundza kambe loko va tshama na hina hi kota ku va hlayisa naswona va kota ku sala va n'wi langutisa va kota na yena a ta kota ku kula a karhi a tiva vakokwana wa yena.

a ndzi ta lava ku ri dyondza loko a ko va ku nga ririmi ra ka hina hikuva Xitsonga i yin'wanyana ra marimi lama ya tsakisaka ngopfu naswona ku na vanhu vo tala lava vulavulaka Xitsonga leswi endlaka ku u kota ku vulavula na vanhu vo hambanahambana vo tala loko u karhi u dyondza ririmi leri ra Xitsonga.

Wasati ku fanekele ku ri munhu loyi a wa ku rirhandzu leri swi endlaka swa ku a ta va manana lonene hikuva u ta ri kombisa rirhandzu leri eka vana va yena ku va ku fanekele ku ri munhu loyi a kotaka ku tirhisa mali kahle leswaku a ta kota ku ku hlayisa endyangu a va munhu loyi a kotaka ku sweka no kota ku hlayisa e e vanhu hi ku hi leswi nga ta kota ku hi komba leswaku i ta kota ku va manana lonene i ta kota ku ku swekela vana a kota ni ku va hlayisa ni ku va hlantswela ni ku endlela hinkwaswo leswi lavekaka.

Eka ndhavuko wa vatsonga ku dyiwa swakudya swo tala swo hambanahambana xin'wana xakudya lexi ndzi xi tivaka leswaku xi rhandziwa hi vanhu hi vatsonga i xigumbi swin'wana swo fana na tshopi swin'wana swo endla swo fana na xiendla hi vomu hi swin'wana swakudya leswi swi rhandzekaka eka ndhavuko wa vatsonga.

A ko va vanhu ntsena lava nga duma lava nga swikombiso leswinene evuton'wini kambe ku na vanhu van'wanyana lava hi hanyaka na vona siku na siku ku fana na vatswari va hina lava nga swikombiso swinene evuton'wini hi nga tekeli ntsena eswilo swa kahle eka vanhu lava duma kambe hi faneleke hi langusa ni vanhu lava hanyaka na vona masiku na siku hikuva va hi kombisa swilo swa kahle evuton'wini va hi letela naswona va hi kumba ku hanya vutomi bya hina kahle ku fana na leswi vona va hanyisaka byona bya vona kahle.

Leswi a swi nga ndzi tsakisa hikuva vafanele vo tala lava yaka eswikolweni leswo yimbisiwa swa ndhavuko va hetelela va vuya va nga ri na mahanyelo lamanene kambe a ndzi ta n'wi hlohlotelo leswaku a ya yimbisiwa hindlela ya manguva lawa naswona a ndzi ta n'wi dyondzisa leswi a la ta tiva swona hikuva a ku na xilo xa nkoka lexi a xi dyondzaka eswikolweni xa ndhavuko kumbe entshaveni.

Eya, ndzi vona ku ri mhaka leyinene leswaku yi dyondzisiwa ku sweka swakudya swa ndhavuko exikolweni leswi endlaka leswaku ndhavuko wa hina wa vatsonga wu nga lahleki hi ku emakaya a hi nkarhi wa vo tala laha vana va dyondzisiwa ku sweka swakudya swa ndhavuko leswi swi endla leswaku ni vanhu va ya mahlweni va kota ku tiva leswaku swakudya swa ndhavuko swi swekiwa njhani.

I ku va vanhu va engetela eswakudya swa ndhavuko hi swilo leswi nga fanelangiki swi onha e test kumbe leswi swakudya swa ndhavuko swi twakalaka hi ndlela ya kona leswi swi endla leswaku hi nga ha dyi swakudya swa ndhavuko leswi va kokwani va hina a va dya swona leswi a va swi rhandza kambe hi ku ya hi leswi vanhu va engetelaka leswi nga fanelangiki swi cinca eswakudya leswi a ku ri swa ndhavuko swi va swakudya swa manguva lawa.

Ni nga hlawula emicato leyitsongo hikuva leyi yona yi endla leswaku u kota ku u nga tirhisi mali yo tala naswona yi endla leswaku u rhamba vanhu lava u va tivaka ntsena handle ko rhamba miganga leyi hinkwayo leyi u kumaka leswaku va tela ku ta ku lawula eka mucato wa wena swa ku va ku judger leswaku wena u endle lexi u nga endlangiki lexi.

Hi ku ya hi vutivi bya mina evarhangeri lava yimbisaka e evanhu etintshaveni va va va dyondzisiwile hi varhangeri lava a va tirha loko vona va nga se fika kambe swi na switandzhaku swo hambana hikuva van'wana u nga kuma va sungula swikolo swa vona swa le ntshaveni kambe va nga ri na entivo wo enta swinene leswi endlaku vana va hetelela va ti kuma va lovile etindhawini leti.

Evatswari hinkwavo tatana na manana va na vutihlamuleri lebyi byo kula ngopfu eka ku hlayisa vana eka ndhavuko wa hina hi ku hi vona vanhu lavakulu na vona va fanekele va langutisa leswaku vana va tiva ndhavuko wa vona ku ya mahlweni.

Endlela yo leyinene yo tshinya n'wana i ku kombisa n'wana e swilo leswi a fanekele a nga swi endleki na swilo leswi a faneleke a swi endla handle ko ba n'wana hi ku ku ba vana swi endlisiwa ku vana va hetelela va nga ha landzeleli emilawu leyi vatswari va va nyikaka.

Evatsonga ku ya hi vutivi bya mina va le Bush na va le Limpopo na le mozambique vavasati va ambala swibelani kasi hi rimbewu ra va xinuna ku ambariwa etinjhovo.

Evana va pfumala i vatswari va hlangana na swiphiqo swo fana na ku kala ku seketeriwa hi ku a va na vatswari van'wanyana va vona va hetelela va ti kuma va tikeriwa evuton'wini hi ku e maxaka a ya va languteli kambe van'wanyana va vona va kuma va tikeriwa evuton'wini hi ku kala mali yo xava swakudya na swin'wanyana switirhiswa swa vutomi swa siku na siku ku fana na swiambalo.

Emhaka leyi a ndzi yimi na yona hi ku hi xitalo e vana lava humaka emindyangwini leyitsongo hi vona va kumaka rirhandzu ku tlula e vanhu e vana lava humaka emindyangwini leyikulu tanihileswi hi vona lava humaka emindyangwini leyitsongo va kota ku kuma erirhandzu hinkwaro vahlayisiwa hikuva emindyangu ya vona yi ri leyitsongo kambe leyikulu evana van'wanyani u ta kuma va langutiwa ku tlula vanhu van'wanyana van'wana va rhandziwa ku tlula van'wana tanahi leswi ku nga mindyangu leyikulu.

Emunhu loyi a ri xikombiso lexinene evuton'wini bya mina loko ndza ha kula a ku ri Ben Carson hikuva hi yena munhu loyi a nga sungula ku endla e surgery kumbe vuhandzuri laha a nga separate-a kumbe ku hambanisa e vana lava a va a va hlanganile hi le xifuveni naswona a va tirhisa embilu yin'we leswi swi endleke swi ni hlohlotela leswaku na mina ndzi va hetelela ndzi endla e vudokodela leswaku ndzi ta fana na yena.

Vanhu vo tala swi ka swi va olovela ku dyondza mintolovelo ya laha va rhurhelaka kona hi ku ku na mintolovelo yo tala yi a yi hambananga na leyi va sukaka ka yona leswi endla leswaku va kota ku hatla va twisisa no landzelerisa mintolovelo leyi.

Mavito ya swivongo ya ni nkoka swinene eka vanhu va ka hina leswi endla leswaku munhu a kota ku tinyungubyisa ku yean i wa ka mani na mani leswi endla leswaku na loko u fika ndhawini va kota ku ku vitana wa ku hi wena manimani wa ka manimani swi endla leswaku va u hlawulekile e xivongo xa wena ni vito ra wena swa ku hlawulekisa evanhwini.

Ni nga va tiyisisa ndzi nga va tivisa leswaku vavasati i vanhu van'wanyani lavo kota ku rhangela ku va varhangeri vo kota vo kota ku teka hina vanhu vo kota na ku rhangela vanhu hi ndlela yin'wana yo hlamarisa ndzi nga va kombisa hi vanhu va ndhuma lava nga vavasati lava rhangelaka mabindzu lamo duma swinene na tindhawu tin'wana na tin'wanyana naswona ndzi nga va kombisa hi nkoka wo teka varhangeri va xisati hi ku varhangeri va xisati ha xitalo i vanhu lava lavaka swilo swi famba hi ndlela leyinene.

Tingoma eka nkarhi wa sweswi a ka ha ri xilo lexi fanaka na nkarhi luwa khale tingoma sweswi kova bindzu rin'wana na rin'wanyana leri endlaku mali a va ha dyondzisiwi e e leswi vanhu va khale a va dyondzisiwa swona tingomeni naswona vanhu vo tala masiku lama va lova loko va fika tingomeni eku ya ngomeni n'wananga a hi xa kahle.

Ndzi nga dyondzisa vantshwa lava leswaku loko vanhu va holova lexo sungula hi fanekele ku xi endla i ku yisa e moya ya hina hansi hi faneke hi hambana na leswo vulavula hi kwatile hi faneke hi yima hi tsundzuxana e ndlela leyinene yo hanyisana hi faneke hi vona leswaku a hi lwi naswona hi faneke hi kombisa endlela leyinene hi kurhula.

Hi ku ya hi mina ndzi vona swi ri vutlhari hi ku a hinkwenu hi nga ta tshama hi nga ri na muhlekisani loko munhu a feriwe hi nuna a swi vuli swa ku vutomi byi herile kambe a nga ya mahlweni vutomi bya yena a kuma muhlekisani un'wanyana a nghenela vukati byin'wanyana.

Mavito ya xivongo hi nga vula ku swiphato swa swivongo swa hina leswi swi na nkoka ku vanhu va swi tiva hi ku swi kombisa leswaku u mani naswona swi endla leswaku u ti nyungubyisa hi xivongo xa ka xa ka wena xa wena.

Endlela yin'we ya ndhavuko leyi tirhisiwaka ku sweka muroho i ku sweka e miroho u chela ni timanga leti nga kandziwa leswi hi swona swi endliwa hi vanhu vo tala va xikhale laha a swi endla leswaku i muroho leyi swekiwaka yi nandzika.

Loko ku tale vanhu emadorobeni swi ta endla leswaku e ti mixavo ya swilo yi ya henhla na na tiyindlu e tirhente ta tiyindlu ti ya ehenhla hi ku vanhu vo tala va se va ta va tshama madorobeni leswi naswona swi ta pfula tindlela to ku ku va na mavabyi hi ku loko e vanhu va tele mavabyi ya kota ku hangalaka hi xihatla.

I xiyimo xa swa vurimi na swa na swifuwo emugangeni lowu ni humaka ka wona a swi tsakisi swinene hikuva vanhu vo tala a va ha rimi kambe va koho vanhunyana lava nga na swifuwo swo fana na tihomu tidonki na swin'wana na swin'wanyana.

Xakudya xa kahle xa ndhavuko lexi ndzi xi tivaka i tihove, tihove ti endliwa hi ku swekiwa ebodweni lerikulu u chela mati u chela na toho tihove u ti sweka nkarhi wo leha u chela na chukele na swimunywana naswona van'wanyana va chela ni timanga leto kandziwa leswaku ku nandzikisa tihove .

Hi vona e vaxisati vo tala emikhubyeni va ambala e xibelana, xibelana i xiambalo xin'we xa ndhavuko lexi hi xi vonaka eka ndhavuko wa hina wa Vatsonga xi khavisiwa hi ku mbala e maduku u boha maduku van'wanyana va boha van'wanyani va bohaboha swin'wana na swin'wanyani leswi endlaka swa ku xi khaviseka.

Leswi a hi mhaka ya kahle swinene hi ku swi endla leswaku ndhavuko wa hina wu lahleka emikhubyeni a ku fanele ku swekiwa e byalwa bya mavoko leswaku vanhu va ta ku nwa va kota ku nandzikeriwa hikuva byalwa mavoko byi kahle swinene.

Edorobeni a va pfumeli ku vanhu va lahliwa e laha munhu a tshamaka kona leswi swi nge swi nge fikelerisi kumbe ku hetisisa ku navela ka kokwani kambe kokwani hi nga n'wu nyiketa e option yo ku a ya lahliwa masirheni hi ku leswo lahliwa ejaratini swi nge pfumeleki.

Ku ri na ntirho wa ndhavuko eka rixaka ra vaTsonga u fanele ku lulamisiwa swakudya swo fana na tihove, tshopi, xiendlahivomu, xikombo na swin'wana na swin'wanyana.

Etirhesiphi ta ndyangu i ta nkoka eka ndyangu wa ka hina, i swa ndhavuko wa ka hina. Hikuva ti endla leswaku and etirhesiphi leti va kokwana va hina a va ti tirhisa ku ti sweka ti nga lahleki na hina ha kota ku ti nyiketa vana va hina.

Ku na swakudya swo fana na ehonci leyi hi vonaka e vanhu va ripfumelo va kereke ya ZCC va nga dyeki kambe tikereke letin'wana ti dyaka.

Leswi i swilo leswi hi swi endlaku eka ndhavuko wa hina wa leswaku loko hi endla ti-braai munhu un'wana na un'wana u fanekele a ta ni swakudya ku contribute-a eka braai leyi hi yi endlaka. Naswona ti tanihi vanghani va mina, mi nga ti ntsena ni swa mi fanele mi ta na nyama leswaku hi kota ku endla nyama yo tala swinene.

Ina, swakudya swa vanhu va khale a hi vona vanhu va swi dya naswona va kota ku hanya nkarhi wa ku leha, kambe swakudya swa sweswi swi tala hi mafurha leswi endliwaka rihanyo ra vona ri ri nga vi lerinene.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku khale a ndzi hamba ndzi ti nyika nkarhi loko vakokwana va rhunga, ndzi tshama na vona hansi va ndzi kombisa. Leswi lavaka evuhlalu ku u kota ku rhunga. Naswona loko ku u rhunga u fanele u pimanisa ti-colour leti u ti lavaka hi vuhlalu lebyi nga kona.

Engomeni hi laha u kumaka evanhu va rimbewu ra xinuna va ya ku va ya dyondza milawu naswona ndzi twisisa leswaku hi xitalo a va dyondzisiwi hi ririmi ra Xitsonga, leswi endla leswaku endhavuko wa vatsonga kumbe wa rixaka ra vatsonga wu nga yi emahlweni.

loku vanhu va lava tshamaka emadorobeni va hlanganaka na wona i, i nxavo wa swilo leswi kumbe mali leyi va yi hakelaka ku tshama emadorobeni i mali leyi nga le henhla swinene. Naswona vanhu lava tshamaka emadorobeni va hlangana na timovha leti rhasaka siku na siku ku.

Ina, swi nga ndzi olovela ku ndzi tirhisa hi ku mina ndzi dyondzile tindzimi to tala naswona ndzimi ra vatsonga hi rona leri olovaka leswaku va kota ku hatla va dyondza tindzimi ta vanhu van'wanyana.

Evanhwana lava nga ya etikhobeni va twa ongeti va humelerile evuton'wini, hileswi hi vonaka ku va xona lexi va hambanisaka na vanhwanyana lava va nga yangiki.

Ndzi nga va dyondzisa leswaku ku dya swakudya swa ndhavuko swa vuyerisa hikuva, va kota ku twa eswakudya leswi vakokwana wa vona a va swi dya. Naswona swakudya swa ndhavuko swi tiyisa rihanyo lerinene hikuva swa hambana swakudya swa manguva lawa leswi nga tala mafurha.

Kokwana ekerekeni ya hina hi endla swikhongelo leswi fambaka swi endliwa emitini tanihi ntolovelo wa kereke. Se sweswi i nkarhi wa ku swikhongelo swi tisiwa laha kaya. A ndzi ta lava ku ta mi tivisa leswaku hi siku leri landzelaka ku ta va na xikhongelo lexi xi nga ta tisiwa laha kaya. Naswona ni kombela mi va kona, naswona a hi lavi mali hi kombela mi hi hi endla xikhongelo.

Ta n'wi swekela vuswa ni nyama ya huku ya le xi kaya. Naswona ehenhleni a ni ta n'wi swekela swakudya swa ndhavuko leswi u nga tihove, leswaku a ta kota ku twa swakudya swa vatsonga leswaku swi nandziha ku fika kwihi.